Izinhlelo engingazithatha ukuthi ngibe ngilungiselela ezinye izinto, ngibe ngisalinde ukuthi umshwarense ukhiphe izinto zomngcwabo. Izinto engingazilungisa izinto ezifana nokutholakala kwamatende, ukutholakala kokudla nomndaba zemgodi, nosuku lokuthi sizongcwaba nini.

Gogo, vuma bekufakele i-ephu yasebhange lakho. Lokho kungakusiza ekuthenini ukwazi ukuthi wenze imali yakho iphephe. Uphinde ukwazi ukujoyina umasingcwabisane wakho owuthandayo kulo ibhange lakho. Uphinde ukwazi ukunyusa ilimithi uphinde wehlise ilimithi uma ufuna ukuyokhipha imali yakho. I-ephu ingakusiza futhi ekuthenini ukwazi ukuthumelela omunye umuntu imali kalula, ngaphandle kokuthi uze uhambe uye ebhenge ngqo.

Kungaba ibhizinisi esimeme amabhange, ngoba kuyenzeka umuntu aboleke imali efuna ukwenza into ephuthumayo ayibuyise ngaso leso sikhathi uma eqeda ukuyisebenzisa, kodwa uma esebenzisa le ndlela enesivumelwane seminyaka, ugcina ekhokhe imali engaphuzulu kwale ezikalele yena.

Kwenza omkhulu umehluko ngoba kunezinto eziningi ogcina uzenzela zona wena efonini yakho ngaphandle kokuthi uze uvakashele emahhovisi amabhange, uyoma olayini ulinde abantu abaningi. Uyakwazi ukuthumela imali uphinde uthunyelelwe imali uyibone ngokushesha. Uphinde wenyuse ilimithi uma ufuna ukukhipha imali ebhange noma ufuna ukusendela umuntu kuba lula, noma ufuna ukukhokhela impahla online, kwenza izinto zakho zisheshe kalula.

Ukukhokha inkokhiso yonyaka wonke ngikubona kwi umthwalo ongadingeki kumina ngoba ngeke ngikwazi uku-afoda ukukhokha imali esiphindaphindekile. uma izothatha isikhathi eside, imali iba nenzalo eningi kakhulu.

Joyina nanku umasingcwabisane uzolinda izinsuku ezintathu kuphela uma ushonelwe ilunga lomndeni.

Ngingazizwa ngikhungathekile ngoba ngabe sebephumile isivumelwano esasenza nabo ngenkathi ngiyokwenza yona lelo hlwelo le-overdraft.

Yebo, ngoba kubalulekile ukuthi umuntu engasebenzisi imali ngokweqile akukhathalelekile ukuthi umuntu uhola imali engakanani kodwa wonke umuntu kufanele esebenzise imali ngendlela ehlelekile.

Ngingamusiza ukuthi ngenkathi esakhungathekile phakathi nenyanga engakwazi ukuthi eyovula izikweletu komashonisa ezizogcina zimenzela iy'nkinga uma sekushaye isikhathi sakhe sokuhola sekufanele akhokhe imali enenzalo ephezulu.

I-UIF uyifaka isicelo sayo uma uphelelwe inkontileka emsebenzini, noma uxoshiwe emsebenzini. Kuyimali okufanele uyibhalise uyithole ube usafuna omunye umsebenzi. Uma usuthole omunye umsebenzi uyavaleka ngoba uma usuhola kuba nemali eya ku-UIF. Uma ukhokha imali ye-UIF awukwaziukuthi uthole isinxephezelo semali yakho ye-UIF.

Angeke kusithintile ngalutho ngoba imali ye-overdraft imali osuke uyisebenzisa uma ungasenayo imali onayo ebhenki, kodwa uma unemali eningi uzogcina ungayithintanga i-overdraft.

Umuntu uma ediliziwe emsebenzini uthola imali yakhe ye-Provident Fund mese ehamba eyobhalisela imali yakhe ye-UIF.

Lokho kuzodala abantu ukuba basebenzise iy'mali zabo ngendlela engekho yinhle, ngoba bazobe besathembele ekutheni bazothola iy'mali ezingenhla kwemiholo yabo. Lokho kuzobafaka ekuthenini begcine bengazi ukuthi imalini ekufanele beyisebenzise ngenyanga ngoba bthembele ngaleyo mali abazoyisebenzisa ngaphezu komholo wabo.

Hawu ngaze ngajabula bo, bengingayilindele-ke into enjena. Ngiyajabula, ngiyabonga futhi kakhulu wonke abangenzele kona. Ngiyacela nomunye umuntu uma efisa ukuzofaka imali yakhe ezoyifaka izobuya isiphindaphindekile. Ngiyabonga.